Ke eletsa batswadi hore ba behe nako e itseng bakeng sa bana ba bona. Ho bapala di-game, ba hlokomele hore ho bapala ha ho fete moedi hore bana ba seke ba lebala mosebetsi wa sekolo. Batswadi ba ka boela ba buisane le bana ka boikarabelo ba bona, le ho ba thusa ho rala nako ya ho ithuta le ho bapala.

Mme ke a utlwisisa hore le batla ke shebane le mosebetsi wa ka wa sekolo. Empa di-game tsa ka di nthusa ho iketsetsa boithabiso le ho phomola. Ke kopa hore le ntumelle hore ke di sebedise ka nako e loketseng. Mme ke kopa le di kgutlise ka ha ke di hloka.

Ke thabela di-game tsa Xbox le PS5 hobane di na le di-graphics tse ntle le dipapadi tse monate. Ha ke na tsona, empa ke tseba batho ba nang le tsona. Ntho e monate ka di-game tsena ke hore di thusa ho ithabisa le ho phomola, hape di ka ruta ho sebetsana le batho ba internet.

Ke ne ke tla hlophisa dikopano kapa dikopanong tsa setjhaba, moo ke ka bolella batjha ka melemo ya dipapadi tsa mohala. Ke ka sebedisa dikarabo tsa mehala. Media ya setjhaba le ho etsa dipapadi tsa kapa dipapadi tse nyenyane tsa sehlopha. Sena se ka thusa ho ruta batjha le ho ba kgothaletsa ho bapala ka boikarabelo.

Ee, ke bapala di-game founung ya ka ka nakwana e mmalwa. Ke nahana hore di-game tsa founung di monate. Ebile di thusa ho iphumana le boithabiso, le hoja di sa bapala jwalo ka Xbox kapa PS5, empa di bohlokwa haholo bakeng sa boikgathollo.

Ke rata papadi ya FIFA ke papadi ya bolo ya maoto. Melao ya yona e tjena, sehlopha se seng le se seng se na le dibapadi tse leshome le motso o le mong. Sepheo ke ho kenya kgwele ka la mohanyetsi. Ha o sebedisa matsoho kapa o , ho ba le kotlo. Sehlopha se kenyang dipakana tse ngata se ya hlola.

Abuti ke a tseba o rata ho bapala di-game empa o se o qeta nako e ngata haholo, o sa hlape, o sa tsamaise mmele. Ke kopa o itlhokomele, o je hantle, o hlape, o itsamaise ho bapala ho monate. Empa bophelo bo hloka tekatekano.

Ntho e kotsi ke hore batho ba qala ho iphaphanyetsa dintho tsa bohlokwa tse kang ho ithuta, ho sebetsa kapa ho buisana hantle le ba bang. Ba ka ba ba lemalla dipapadi, ba senya data le nako. Sena se ka ema bophelo ba bona hantle le dikamano tsa bona le batho.

Ngwaneso, ke lokela ho bua le wena ka pelo e bohloko. E sale o qala ho bapala di-E-sports, o fetohile, o fetohile motho eo re sa mo tsebeng, o se o tella o bua hampe le batho ba baholo. Ebile ha o sa ba hlompha nna ha ke thabe hohang ka sena. Ke kopa o nke boikarabelo di-game ha di mpe. Empa ha di qala ho senya botho le boitshwaro. Re tlameha ho ema re re ho lekane. Kopa o nahane ka seo o se etsang hobane ho bohloko ho bona o iphapanyetsa batho bao o ba ratang, ke a o kopa ngwaneso.

E ka ba ka ho tepella ha maikutlo ho itlhaolla, ho se je hantle, ho hloka boroko, bohloko ba mmele le ho senyeha ha mahlo.

Batho ba bang ba reka data ya ho feta diranta tse makgolo a mararo kgwedi le kgwedi ho bapalla di-game. Empa tjhelete eo ba ka be ba e sebedisa ho ithutela online, ho bula di-small business kapa ho reka dijo. Ho ka ba thusa haholo maphelong a bona, ha ba ka e sebedisa ka bohlale.